Ama-ambulance weSewula Afrikha kufanele akulungele ukukhamba eendleleni ezinganazo iinkontiri. Ngonobangela wokobana akusizo zoke iindlela ezineenkontiri begodu i-ambulance ibizwa lokha ubujamo nebungasakarisi neze. Abanye abantu bahlala kude neenkontiri, kodwana ubujamo nabungasakarisi kufanele bona i-ambulance ikhambe eendleleni ezinganaso iinkontiri. Ipilo yomuntu iqakathekile khulu kuneendlela ezinganazo iinkontiri.

Awa, akwenzeki bona umtjhoga womgunyathi usisize isiguli, ngonobangela wokobana akwaziwa bona isiguli leso siphethwe yini. Ngudorhodera fanele ahlole isiguli begodu asinikeze imitjhoga emayelana nokugula kwaso. Imitjhoga eza ngomgunyathi ayikalungi neze begodu umuntu makangazazi bona uphethwe yini, kuqakathekile bona aye kudorhodera namkha emtholapilo kuze azokwazi bonyana yini emphethe athole nemitjhoga emayelana nokugula kwakhe.

Ukurhaya kulokha nawurhaya umbila namkha urhaya imithi yesintu.

Iqaphozi lisiza lokha umuntu nakangazizwa kuhle emzimbeni, limsiza ngokobana umzimba lo Ubererhe begodu akghone ukuphola msinyana. Iqaphozi lisiza lapha ngamathambo, nangehliziyo begodu nangeengazi.

Nabangakha umakhiwo womtholapilo emaplasini kungabarhelebha khulu abantu abahlala emaplasini. Lapho abantu abahlala khona bangakghona bona bathole imitjhoga ngendlela efaneleko begodu ngesikhathi esifaneleko. Omunye nomunye umuntu ohlala emaplasini othola imitjhoga angeze asahluleka bona angakghoni ukuthola imitjhoga.

Abanye babo batjho bayasaba ukuya emtholapilo, abanye bathi abafuni ukuzihlolisa ngombana abafuni ukurhwaya into ekude nabo. Ngikhumbula mhlana ngitjela uThabo bona kufanele ayozihlolisa emtholapilo ngemva kwezinyanga ezintathu, ahlolise obunye nobunye ubulwele. Hayi uThabo wapheze wajanyelwa yihliziyo, watjho bona yena angeze aye emtholapilo ayokuhlolisa, ngombana akafuni ukurhwatha amalwelwe akude naye.

Umphakathi ungasiza ngokufundisa abantu ngamalwelwe we-TB. Usekele labo abaphethwe bulwelobu begodu ufundise umphakathi bona banganini abantu abaphethwe bulwelwe be-TB. Umphakathi lokha nababona bona komunye wabo khona okhombisa amatshwayo we-TB, kufanele bamphuthumise emtholapilo ngokuphazima kwelihlo abodorhodera bamsize msinyazana.

Sibabantu abanzima siyakholelwa ebazimini begodu siyathemba bona imitjhoga yesintu ngiyo esiyinikezwe nguZimu kunye nabaZimu. Imitjhoga yesintu seyirhelebhe abantu abanengi khulu, ngabona ngobaba uMahlangu khabe angasirhere kodwana lokha ubaba uSkhosana eze nemitjhoga yesintu, ubaba uMahlangu wasela khabe sekamcemani ekupheleni kwelanga, aphile tswe.

Awa, akukavumeleki ngonobangela wokobana kufundelwe ukwelapha begodu iinhlahla lezo ngezakarhulumende. Nasele enza njalo kuyatjho bonyana sekakhwabanisa nomthetho.

Ama-ambulance angasebenzisa isiphaphamtjhini lokha iindlela zendawo leyo zingakahleleki kuhle. Okhunye ebangakusebenzisa ziinkoloyi ezifana nestimela ukuze bafike endaweni leyo.

Bangafundiswa ngokobana omunye nomunye kufanele bona athole indawo esemthethweni, lapho urhulumeni abhalisa khona abantu abazokuhlala khona. Umuntu angathengi indawo angayaziko begodu engekho egameni lakarhulumeni. Kufanele abantu baqakathekise kobana indawo abayithengako leyo bayithenge kurhulumeni, ukuze baphephe begodu nama-ambulance akghone ukubathola.

Kuqakathekile bonyana umuntu ophethwe bulwelwe be-TB enze isiqinisekiso sokobana uyaqeda imitjhoga, ngonobangela wokobana nasele aqedile imitjhoga le ubulwelobu angeze busabuyela emzimbenakhe, angeze busakghona ukuba njengalokha. Ufanele bona umuntu ophethwe yi-TB enze isiqinisekiso sokobana uyasiqeda imitjhoga le, ukuze ubulwelobu bungasabuyi begodu bungasahlaseli njengalokha.

Ilutjha liyazi bona kuqakatheke kangangani bona lokha nakuphahlwako kufanele abodade bambathe iinkerede namadugu. Amasokana wona ambathe amajazi begodu abomma abatjhadileko kufanele bambathe iinkerede amadugu namatjali. Lokha nakuphahlwako kufanele bona kwenziwe utjwala besintu begodu utjwalobo benziwa bodade namkha abomma abambethe iinkerede, kukhombisa ukuhlonipha nokuzinakekela.

I-AIDS ngumumo ongemuhle neze, lapho umzimba ulahlekelwa ngamandla wokuzivikela ezifeni. Amasotja womzimba akasasebenzi ngendlela efaneleko bona akuvikele, ngombana ubulwelobu sebukhona begodu bumotjha amasotja womzimba. Abantu abanengi abaphethwe yi-AIDS uthola bona umzimbakhe awusese mzimba lo bekanawo ekuthomeni. Uthola bona sekamncani ngomzimba begodu akadli kuhle.

Bangehlisa ngokudla ukudla okunepilo, bangadli ukudla okunetswayi elinengi, bangadli ukudla okunamafutha khulu, basele amanzi mihla namalanga, badle iinthelo begodu bazivocavoce. Lokho kwenza bona isifo sehliziyo singabahlaseli kangako begodu bangaphuzi izinto ezine-caffeine enengi.

Ngicabanga bona umelaphi kufanele abe nevikili lakhe lapho azokghona khona ukuthola imitjhoga ebuya ngemtholampilo. Kuqakathekile bona abelaphi nabo babe nazo iintolo lapho abazokukghona bona nabangekho endumbeni, bazokukghona ukuya estolo sabo bahlathululele abantu ngemitjhoga ekhona estolo.

Umphathimandla zeencimamlilo kufuze avakatjhele umphakathi ngemva kwezinyanga ezintathu, ukwenza isiqinisekiso sokobana umphakathi uyazilandela iinyeleliso abanikelwe zona umphathimandla weencimamlilo. Lokho kwenza bona umphakathi uhlale uyelele ngokobana ungenzi izinto ezizobanga umlilo begodu kuyaqinisekisa bona umphakathi uzwile ngeenyeleliso abanikezwe zona.

Ibhubhubhu sihlahla sokusela sitlina iingazi, begodu ungakghona nokusiberegisa lokha nawugezako. Abanye bayasiwothela, abanye bafutha ngaso, kodwana abantu abadala abathi nawusiselileko iingazi zakho ziyahlanzeka.

Imindeni etlhogomela abantu abadala baqalene nobudisi bokungaphumuli. Abalali kuhle, ngombana bayazi bona kufanele bavuke basize lokha umuntu omdala nakafuna ukuya ngendlini encani. Kufanele babaguge lokha nabalalako, babaphakamise lokha nabavukako, babahlambise, babadlise. Lokho kwenza bona imindeni ingasakghona ukubanakekela, ngombana abasakghoni ngitjho nokwenza izinto egade bajwayele ukuzenza.

Ukuhlela umndeni kulokha omunye nomunye umuntu athatha isinqumo sokobana akabafuni abantwana, nofana ufuna abantwana abangangani epilwenakhe. Zinengi iindlela zokuhlela ungaya emtholapilo ufike udorhodera akunikeze amapeli wokuhlela. Amapeli lawo asebenza lokha nawungabafuni abantwana, begodu angakuhlaba indekhtjheni ukuze uhlele begodu ungatholi abantwana ngesikhathi ongafuni ngaso.

Sihlahla esizikhulelako, asidingi bonyana sithelelelwe. Isihlahlesi sikghona ukukhula ngama-centimetre ayi-six point five.

Usiza ngokobana lokha nawuphethwe yihloko, wenze umthimuliso ihlokwakho iyaphola.

Impepho isebenza lokha abomma nabobaba nabayitjhisako ukuze bakghone ukukhuluma nabezimu. Nalokha umuntu nakangakghoni ukulala, uyayitjhisa begodu ulala kamnandi khulu. Abanye bayayibilisa bayisele ukuze ibapholise umgomani.

Kungaba kukobana emaplasini yindawo ekude khulu, begodu akuhlali abantu abanengi kangako.

Kufanele bona iinkoloyi lezi zasemtholapilo zikhambe namaphoyisa, lapho kuzokuqinisekisa bona iinkoloyezi azetjiwa.

Kungiphatha kabuhlungu khulu ukuzwa lokho, ngombana iye kwenziwa njalo. Lokho kwenziwa ngombana bona banemali, begodu bayazi bona iimbhedlela ezizijameleko zizobarhelebha msinyazana, begodu nepatho yakhona yihle khulu, ayifani nalezi zakarhulumende.

Isisombululo kilokhu, kukobana kufanele bona ama-ambulensi lawa akhambe namaphoyisa, ukwenza isiqinisekiso sokobana ababizwa ziinlelesi.

Iye khona kungayiphungula, kodwana laba abagula khulu abangazi bona i-inthanethi yini, begodu bangaberegisi inthanethi sithini ngabo.

Kufanele bona kusolwe abonesi, ngombana ngibo abathatha isikhathi eside ukuqala abaguli begodu ngesinye isikhathi uthola bona bazihleleli bayacoca.

Ipatho yaseembhedlela zakarhulumende ayikho yihle, ngombana abaphathwa ngendlela efaneleko, begodu bayakgharamejwa.

Iimbhedlela ezizijameleko, ngilezi lapho ekufanele bona ukhiphe imali, kuze bazokutjheja.

Kungaba kuhle khulu, ngombana iinguli ezinengi zingalapheka enyangeni.

Kukobana zirhabele bona, zikhambe ziyokucima umlilo lapho kunomlilo khona.

Zisuke zirhabele lapho kuneengozi khona zeenkoloyi, nofana amathraga.

I-junifomu iqakathekile, ngombana uyabona bona abantu laba baberega kuphi.

Kufanele bona ubabize nanyana umlilo loyo umncani, ngombana angeze wazi bona uzokubhalelwa ukuwulawula, namkha nasele umkhulu angeze wakghona ukuwulawula.

Bafika lokha umlilo sele umkhulu, begodu bakghona ukubona ngentruthu, namkha abanye abantu bayakghona bona babatjele bona umlilo lo ukuphi.

Iye, lokha iinthorwana zegwayi nazithela utjani owomileko, kungabanga bona kubenomlilo.

Uthola bona abonciimamlilo, sele sebafikile, begodu bavikela bona umlilo lo, ungatjhisi zoke izindlu.

Abomncimamlilo basebenzisa iintepisi bona bafinyelele lapho.

Kukobana ongafaki izinto, ezizokwenza iimlilo, njengokubhema ekoloyini.

Kukobana ubawe abomakhelwane bona, uthathe amabhakede anamanzi nikghone bona nicime umlilo.

Kukobana nibanikeze amanzi, bona basele, begodu nibathele ngamanzi, ukuze umtjhiso lo, uzokuphuma.

Iye, kuvumelekile lokho.

Awa, sorhulu uzokutjha lapho, begodu intrambo lezo nasele zibambu umlilo, angeze usakghona bona ungaphuma endlinakho.

Kukobana ziintrambo zegezi begodu zikhipha umlilo omkhulukhulu, begodu ziyatjhowugana.

Kukobana ungabhemeli ekoloyini, begodu ongafaki izinto ezizokwenza umlilo ekoloyinakho.

Umtjhayeli webhesi kufanele bona, abene-Fire extinguisher into yokucima umlilo.

Kungafundisa bona, abantwana bangadlali ngamaphepha lokha nakubasiweko, begodu nezigodo lokha nakubasiweko.

Iinkhukhula mamanzi amanengi khulu, begodu mamanzi amotjhakho.

Iinkhukhula zibasendaweni ezinamanzi khulu, njengasemalwandle, kulapho khulukhulu iinkhukhula ziba khona.

Iye, kungababongozi khulu.

Kuqakathekile bona nibase emtholapilo.

Kufanele bona aberegise umaliledinininakhe, ukufaka isibawo esiphuthuma khulu.

Kufanele bona uphathe umaliledinini owaziko bona angeze waphela ibhedri.

Kufanele bona lokha nakuba sinenkoloyi simuthathe, simuse emtholampilo msinyana khulu.

Ngurhulumende.

Iye, iyasiza nalapho

Iye, kufanele bona bakatelelwe.

Awa, aziphikisani nekoloyi

Kuhlayela kwekhandelambeleko.

Ngizabahlathululela ngithi, mapeli lawa enza bona ungabinabantwana nofana ungabelethi.

Iye, kusiza khulu.

Awa, ayikho into enjalo, abanye abantu bayasaba bona bangathatha iinkhandelambeleko.

Awa akukafaneli bona bazisebenzise, kufanele bona baqhubeke nekhandelambeleko yesintu, ngombana ngiyo ebaberegelako.

Awa, angeze bakuflathela

Ngicabanga bona bezimu.

Abanye bahlaba amandektjheni, abanye bathatha amapeli.

Uyokuzuza kobana angeze wabanabantwana, angakakulungeli ukuba nabo.

Kuyisiza khulu, begodu lokha nawungaphatheki kuhle zikugulisa, kufanele bona ungasazifaka uziyekele.

Kukobana iyawugulisa.

Emtholapilo, yakarhulumende ayibizi.

Benze kuhle khulu, ngombana lokha nowungakaphatheki kuhle, ungazama amapeli, lokha amapeli nangakuphathi kuhle ungazama umjovo.

Iye, bangazisebenzisa.

Abodorhodera, nabomma ababerega eentandaneni

Kufanele bona uye emtholapilo.

Kufanele bona bobabili bahlaliswe phasi, batjele imigomo nemibandela yokusebenzisa iinkhandela, nokungasebenzisi iinkhandela zembeleko.

Avikela kuhle, lokha umuntu nakaberega, angakghoni ukuba sidisi.

Kwenziwa lokha, udade nakangaseli kuhle iinkhandelambeleko, begodu eqisa amalanga wokuzisela.

Ubungozi bokuba sidisi kukobana, lokha nasele uyokufuna umsebenzi awusakghoni, ngombana kufanele bona unakekele umntwana.

Kufanele bona nihlale phasi, ninokosikazi, nitjho bona kufuneka bona nenzenjani, ngubani ofuna abantwana, ngubani ongafuni abantwana.

Ungatjela umlingani wakho bona, awukakulungeli bona ungaba nabantwana.

Angeze yahlanganiswa, yesintu iberega ngendlela yayo, neyesikhuwa iberega ngendlela yayo.

Iye, khona kungayiphungula kodwana abanye abantu abazi lutho nge-internet begodu kungaba nzinyana khulu ukuthi bafake isibawo leso.

Kuqakathekile bona abantu abadala basizakala ngombana bogogo nabomkhulu bethu begodu basikhulisile, basikhombisa bona ipilo ikhamba njani begodu sithola iimfundiso nje, kungebanga labo.

Ubudisi obuqalene nabantu abatlhogomela abantu abalupheleko kukobana, abantu labo abaphumuli esikhathini esinengi begodu kufanele bona batlhogomele abantu abalupheleko noma kusebusuku namkha ekuseni namkha nini begodu abantu abalupheleko babuye bafane nabentwana abancani ekufanele bona ubatlhogomele kuhle khulu bangaze bakhubazeke, bangaze balambe kufanele bona bahlambe.

Ingabasiza lokha nababona bakhamba ngeendlelenapha baphethe izinto babarhelebhe begodu ingabasiza kobana bakghone bona babahlole bona bahleli ngendlela efaneleko begodu abanye bangabasiza ngokobana lokha nabaya ngeentolo babasize.

Kufanele bona bayeleliswe bona abantu abalupheleko baphathwe njani begodu banga abapheli ihliziyo lokha nababerega nabo begodu kufanele bona abantu abadalaba babuzwe bona abasebenzaba babaphatha ngendlela efaneleko na, ingasi njalo kufanele bona baqothwe kufakwe abantu abazokukghona bona banganakekela abantu abadala.

Kuqakathekile bona abantu abadala bahlonitjhwe ngombana abantu laba bogogo nabomkhulu bethu begodu basakhulisile begodu sinjenjenje namhlanje kungebanga labo begodu ngibo abathatha umhlali wokobana abantwana bakghone ukutlhogomelwa kuhle.

Awa, awafiki ngekhethu.

Bariyadiswa kukobana emaplasini yindawo ekude khulu begodu ayinabantu abanengi, ikude indawo le akuhlali abantu abanengi khulu kungunobangela kobana kuriyadwe kangaka, ebile lokha emaplasini abantu abanengi bayakghona bona bangathatha izinto zemaskomplasi.

Kufanele bona lokha urhulumende nakathumela iinkoloyi ezisiza lokha nakunemiraro kufanele kobana namapholisa akhambe nazo ngombana lokho kuzokwenza iinlelesi bona zingakghoni ukweba iinkoloyi lezo.

Amalunga wakarhulumende ayazi bona iimbhedlela zakarhulumende aziphathe abantu ngendlela efaneleko begodu bayazi bona imitjhoga yabo iyatjhoda namkha iinsetjenziswa zabo ziyatjhoda kunobangela wokobana bona baye eembhedlela ezizijameleko ngombana bayakwazi bona bokuthola usizo elaneleko ngendlela efaneleko.

Isisombululo kungaba kukobana lokha i-ambulensi nazibizwako zibawe amapholisa bona azirhelebhi bakhambe nabo lapho abaya khona ukwenzela bona iinlelesezi zingakghoni bona zingabadlelezela.

Bulwelwe obubulala amasotja womzimba.

Bulwelwe obuhlasela amasotja womzimba begodu lokha nawuphethwe bulwelwe awukghoni bona angazitlhomela, ukubulala amathambo la, ukubulale namasotja womzimba ungasakghoni ukobana uzenzele izinto ngendlela efaneleko.

I-HIV and AIDS itholakala lokha umuntu onayo nakaphuma iingazi bese umuntu onganayo abambhe umuntu onayo, uyithola ngobunjalo begodu okhunye, umuntu uyithola ngokobana aye ecansini nomuntu onobulwelobu, aye emsemeni nomuntu onobulwelobu.

Umlayezo engingawupha umuntu utshwayeleke nge-HIV and AIDS, kukobana kufanele bona athathe umutjhogakhe ngendlela efaneleko, adle ngendlela efaneleko, asele amanzi qobe lilanga begodu akutjho bona lokha nawuphethwe yi-HIV and AIDS, ubuphilo bakho buphelile, awa, abukapheli ubuphilo bakho, kufanele bona wena uthathe izinto zakho ngendlela efaneleko uzokuphila ube kuhle.

Kukobana aye emtholampilo bamunikeze imitjhoga elifaneleko begodu abawe bona ubawa ukubona abonesi bengqondo bakwazi bona bangamuhlathululela kobana njengombana sekatshwayeke nge-HIV kufanele bona aphile bunjani.

Bangaziphephisa ngokobana lokha nabarhelebha umuntu ophethwe yi-HIV and AIDS, bafake amaglavu begodu lokha nabaya emsemeni nomuntu onamatshwayo lawo, wokugula lokhu kufanele bona bafake ijazi, i-condom.

Kobana urhulumende alungise iindlela lezo khona bona ama-ambulensi akghone ukungena lula eendaweni ezinemitlhatlhana.

Kufanele bona kusulwe abonesi, abodorhodera, umphathi wesibhedlela leso kukobana kufanele bona bazi bona abaguli, bayagula begodu kufanele bona babone bona babangenise imijeje le, kufanele bona bayiphutjhe ukuze ikghone ukukhamba, abanye abaguli bakghone ukungena babone abo-doctor namkha abonesi.

Kobana iimbhedlela zakarhulumende abaphathi iinguli ngendlela efaneleko, bayazirharameja begodu zihlala isikhathi eside emjejeni omude zingarhelejwa.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela ezibizwa bona ma-private hospitals, lapho kulapho uyakghona mhlazana unemali enengana bona bakusize, kuyabhadelwa lapho.

Iye, abantu abanengi basathathelwa ehloko abantu bendabuko ngombana bayabona bona nakhona isizo bayalifumana.

Awa, ngicabanga bona iinhlahla zesintu azihlale nabantu bendabuko begodu iinhlahla zemtholapilo azihlale nabantu besayensi, lokho kusiza lokha bona kwaziwe bona abantu nabaphethwe ukugula kwesintu bakghone ukuya ebantwini ababonako nalaba abaphethwe kugula kwemitholampilo baye khona khona lapho.

Ngicabanga bona kufanele bona kwaziwe bona umuntu loyo ugula uphethwe yini begodu kubonakale bona angasizwa ziinhlahla ziphi zemtholampilo nofana ziinhlahla zesintu na.

Umuntu nomuntu kufanele bona azi ikingakhe bona ikuphi, lokha nakaya ebantwini besintu nakangapholiko, kufanele bona aberegise neenhlahla zemtholampilo ukubona bona ngiziphi ezimusizako kancono.

Awa, ayiyenzi begodu abanye babona bona iinhlahla zesintwezi ngizo ezigulisa abantu ngendlela erarako.